Kunjani, indawo endihlala kuyo kwakumnandi kuvuywa abantu benxibe izikipa zendebe, ihlabathi kugcwele nje abantu benxibe olubhelu noluhlaza, bephethe amaxilongo, kuvuywa babonwabile kakhulu. Ngoba babevuya ukuba kwiAfrika yonke ibingabo abantu bokuqala bokubamba iNdebe yeHlabathi. Ibibavuyisa kakhulu loo nto leyo, ibenze ukuba bazive bephezulu. Indlela eyayingayo leyo kwindawo endihlala kuyo, abantu babengalali.

Ewe ndinayo iminqweno endifuna ukuba ndiyiphumeze phambi kokuba ndiwushiye lo mhlaba esiphila kuwo. Umnqweno wam kukuba ndikwazi ukuba ndihambe ndiye phesheya ndifike ndisebenze ndenze yonke into endifuna ukuyenza. Njengoba ndiyi-actress into endifuna ukuyenza ndifuna ukuba ndikwazi ndibe ngomnye wama-actresses awaseMzantsi Afrika odumileyo eHollywood. Enye futhi into, ndifuna ukuhamba isizwe sonke ndibone umhlaba, ndibone iindawo ngeendawo ukususela lapha eAfrika, ndibone yonke iAfrika ndiyophumela kwamanye amazwe, ndihambe ndibona.

Bendinokukhetha uCaster Semenya, futhi into endingayenza ndingabaleka naye ndibone ukuba angandishiya kangakanani na. Futhi senze nezinye izinto, sithathe izithombe, futhi sikwazi senze yonke into asethe wayenza njengombaleki ophumelele waseMzantsi Afrika. Yinto endingayenza leyo.

Into endinqwenela uba yayenziwe ngcono kukuvula amathuba omsebenzi amaninzi eMzantsi Afrika ukuze ulutsha lungadingi imisebenzi. Ngoba kweli xesha likhoyo imisebenzi ayisekho, futhi siyawudinga imisebenzi silulutsha. Ulutsha oluninzi aluqashwanga, uba ngajonga umntu sephuma eyunivesithi, sephuma ekholeji, segqibile nometrikhi wakhe kodwa akaqashwa noba angaze awufune phi umsebenzi. Kungako ndithi into eyengayenziwe ngcono kukuba bandise amathuba emisebenzi eMzantsi Afrika.

Ndingalungela ukuba ndibe ngumdlali weqakamba olungileyo ngoba ndingumntu othule, ndingumntu ohloniphayo, ndingumntu omamelayo, ndingumntu othi xa ndizaziyo uba ndenze into engalunganga ndimamele xa ndixelelwa, ndingumntu one-discipline. Kungako ke ndicinga ukuba ndingakulungela ukuba ngumdlali weqakamba.

Ewe abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo ngoba abazisoli, abenzi into ngoba kufanele beyenzile, benza into ukususela entliziyweni yabo. Futhi loo nto ibenza ukuba bavuye emphefumlweni wabo bangazisoli, kungako ke bephila impilo epheleleyo.

Imidlalo ye-elektroniki iyabachaphazela kakhulu abadlali bayo ngoba xa uthe wangumntana wesikolo futhi ungumdlali we-electronic sports kuba nzima kakhulu ukuthi xa ufika endlini wenze umsebenzi wakho wesikolo okanye ufike uthi uhlamba impahla yakho yesikolo, into nje ozofuna ukucinga ngayo kukuba uye uyodlala loo, loo mdlalo wakho we-elektroniki. Kuba into ocinga ngayo kukuba ufuna ukudlula nje i-stage esithile, uthi usofikelela kweso stage ufune futhi ukudlula esinye. Ibachaphazela kakhulu ngoba ibenza ukuba babe addicted.